Mongaka, maobane ha ke fihla ntlong, ke tswa mosebetsing ke la ka fihla ka kenya router charger-eng ke e kenya leboteng. Ya ke sa elellwe hore motlakase o ile. Itse motlakase ha o kgutla, wa kgutla ka matla hobane polaka e ne sa tima leboteng. Jwale ka fihla ya tjhesa router ka fatshe. Battery e thubehile ha e sa kgona le hore e ka tshwara motlakase.

Motswallaka ke a tseba hore o so elellwetse, o se ke sebetsa hona jwale. Jwale nako yane ya hore ne ke dula ke o founela hara nako feela motsheare e se e fedile, e se fedile. Ha ke sa kgona hore nka o founela ho betere ha ko o founela bosiu tjena kapa ha se ke tjhaisitse kapa ke etsa phoso? o o njwetse haebane o utlwisisa.

Mokgwa o betere wa o wa o fumana wa ho reka data ke ha o reka data e le jwalo lebenkeleng, ho feta le ha le ha o reka airtime e be le hona o ka o change, o ka tjhentjhelang ho data. Hobane ha o reka moya, pele o tlamehile o reke moya o mongata o kgone ho fetolela ho data.

Ntatemoholo ke se ke nahanne ho kenya Wi-Fi mona ntlong Wi-Fi ya . Ha se ke e kentse, ke tla o jwentsha hore ke ntho e jwang. Yona e tshwana le data eo o hlohang o e reka mehlena kaofela jwale yona ena ena yona, ke ye ke tla e patala ka kgwedi yona e dule e light-ile. O ka kena kena di-Whatsapp-ong ha o re o bua le nna kapa wang founela ka di-video call-o, e tla kgona ho sebetsa ha feela e, e le motjheng.

Mehala ya thekeng ya matsatsi ana e se e le bohlale haholo, e na le ntho e kgonang ho save-a data ho yona o e tobetsang hore o kgone ho save-a data, nako le nako. Hape ho ka fokotsa hore ha o kene ka mona na o tswe o kene ka mona, o kene hape ke tswe ka mona. Ke tsona ntho tse ngata ngata tse jang data haholo.

Ba re e fela ka pele hobane ntho e nngwe le e nngwe ke a kena ho yona, ke sebedisa haholo marangrang a tekgeniki. Mona ke yona ntho e etsang hore data ya ka e fele, hobane data e nngwe le e nngwe ya tshwana.

Ba ka kena haholo dintho di-platform-ong tsena tse ntjha tse kenang. Ho na le batho ba bangata ba tswang setjhabeng sena sa rona sa Afrika Borwa. Ba ka ratang ho di shebella mose kwana , ho betere hore ba di kenye haholo di-platform-ong tseo.

Na le film e e ba e bitsang Scandal, ho na le e ba e bitsang House of Zwide, ho na le e ba e bitsang Izitha. Ho na le e ba e bitsang Smoke 'n Mirrors. Di monate haholo ebile ha hona letsatsi le nfetang ke sa ka se soka ke di bona.

E, nna ke na le yona mohaleng wa ka, ke na le yona e seng e haholo di-Facebook-ung mona na tweet-ing, di-whatsapp-ong. Ke yona ke kgonang ho bona ditaba kaofela tsona.

Wi-Fi ya setjhaba e motseng wa ka moo haholo ke ya di-company. Ebile re fumana haholo mabenkeleng a haufinyana. Ke yona e re thusang haholo. Ene ke di-company tsena na tsa poraefete.

Nako le nako ho hlokahala hore motho a be le charger-ra ya pokothong. Ke ona e ka thusang haholo hore le ha ho sena motlakase mosebetsing kapa kae feela. Ke tsebe hore mohala wa ka letheka ha o tima kapa router ya ka ya pokotho e tima. Ke a tseba hore ka e charge-a ho yona.

Bathong ho betere hore re ikatometse haholo masepaleng wa setjhaba. Hore ha projeke ena ya ho kenya di-Wi-Fi e qala, be re le hona na moo, hobane hosane o tla be o tseba ho iketsetsa yona ka bo wena. Ebile o tlo thusahala haholo ha ho ha e tla tabeng ya lekeno.

Ntho e ke tlileng ho e etsa pele. Ke tlilo ho kena di-email-ing ho check-a hore ha hona ba mosebetsi ba mpatlang kapa ntho tse mpatlang tse bohlokwa. Ke check-e tsona. Ha ke qeta ke shebe di-Whatsapp-ong mona na, melaetsa ya kgale le e metjha e keneng.